Ndi nga ya ha vhoramilayo kana dzi banngani khulwane uri ndi ye ndi shandukiselwe masheleni anga, a ye kha dzi doḽa dovha hafhu nda nda ya kha dzi ee kha dzi bannga khulwane dzi bodarani hangei uri ndi shandukiselwe masheleni.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona uri Forex ndi ndu ndu ndu u tshintshana kana ndi u ṋekana ha maṅwe mashango, ndi u rengiselana zwithu u ya nga ha no mashango, maṅwe mashango, kha maṅwe mashango wa dovha hafhu wa vha na mbuyelo iwe kha kha kha kha kha kha musi u tshi khou rengisa tshithu tshau wa dovha hafhu na mbuyelo murahu. Ndi vhona u nga ri Forex ndi yone ine ya vha i khou amba zwone ndi vha ri khou tou rengiselana.

Hae ndi vhona zwi songo tsireledzea na luthihi ngauri ndi nga si tshimbile ndo fara gwama ḽoṱhe ḽa masheleni arali muṅwe muthu a ḓa a nkhuthuza zwi amba uri nṋe ndi ḓo sala ndi si tshe na na peni na nthihi. Ndi ḓo sala ndi si tshena na tshelede na nthihi lune zwi ḓo ntsia ndo no sokou vha muthu a si na vhudzulo ngori dziṅwe dza dzi tshumelo dzine nda ḓo vha ndi khou dzi ṱoḓa nṋe dza u thusa nne a thi nga ḓo kona u zwi wana na musi ndi tshi ṱoḓa u humela murahu a thi nga ḓo vha na tshelede yo kona u humela murahu ngauri ndi ḓo vha ndo no dzhieliwa. Zwino a zwi zwavhuḓi u tshimbila o fara gwama ḽoṱhe ḽa tshelede.

U fanela u ḓivha uri musi ndi tshi khou shandukisa tshelede yanga, a i ḽa ine nda khou i shandukela khayo ndi fanela u i vha ndi khou i renga nga vhugai ngauri zwi na maitele ngori ndi nga ḓo, nga ḓo fhuriwa nda renga, nda tshintshelwa masheleni nga tshelede ṱhukhu u itela uri vhone vhaṋe vha kone u dzhia kha yanga vha vha nṱhengisela nga tshelede nnzhi heiḽa, nda sala ndi si tshe na tshelede nnzhi.

Ee muthu u ya a humbela khumbelo yo shandukisa masheleni awe banngani khulwane, u ya kona a ya a shandukiselwa tshelede. Huṅwe hafhu hune a ya a shandukisela tshelede hone ndi ndi hangei ndi hangei ha ramilayo, hangei vha a kona u ni itela tshelede. Huṅwe hafhu ndi hangei ha ha vhaSASA ha muvhuso vha a kona u ni tshintshela tshelede muvhusoni.

Ndi bannga khulwane dzedzi dza vho FNB, dzedzi dza vho Standard Bank, dzedzi dza vho Capital, dzedzi dza vho Venḓa Venḓa Bank na na na dzedzi hedzi khulwane hedzi dza vho ABSA, ndi dzone bannga dzine dzi a tendelana Forex.

Vhundeme, vhundeme ha Forex fhano South Africa musi vhathu vha tshi khou i thireida, vha tshi khou rengisa masheleni nga u tou ralo nga u tou ralo, vhundeme hayo ndi ya uri ikonomi yashu i ya kona hafhu ya aluwa ngori i vha i tshi khou kokodza na mielo ya dzi thekisi, ya dzi thekhese hedzi dzi ya i a kona u dzi kokodza. Zwino ndi vhona uri ndi hone vhundeme ha Forex zwi amba uri vhu a kona u alusa ikonomi yashu nga u ralo nga u ralo, ngauri ende zwi vha zwi mulayoni, a zwi fani muthu a tshi khou tou i sa tshelede nnḓa ha ḽiṅwe shango i songo thoma a ita nthuni.

Ndi vhona uri ndi khwine ndi sa ḓibaḓikanyi na hevha vhathu vha no gudisa hezwi zwa ma, zwa nthuni, ndi a kona u tou tsireledza zwithu zwanga nga ngona nda dovha hafhu nda vhona uri masheleni anga o vhulungea, zwino ndi fanela uri u tshekulusa nda si kone u ṱanḓa, u ṱanḓa, ṱanḓa zwithu zwanga zwa zwa nṋe muṋe nda si zwi ṱanḓele nnḓa, nda si zwi ṱane nnḓa kha vhathu kha tshitshavha, zwino uri ndi hone hu tshi ḓo pfhi masheleni a nga o kona u vhulungea zwavhuḓi.

Ndi a sedzulusa, ndi a thoma u sedzulusa tshelede ine nda khou tshintshelwa yone uri naa ndi a vhukuma naa, ndi ndi tshi vhambedza tshelede ya ine nda vha nayo ya vhukuma na heyo ine nda khou i tshintsheliwa uri nangoho ndi vhukuma naa, ndi ya vhukuma naa ngauri zwi a itea badi wa tshintsheliwa tshelede i si ya vhukuma nga hevho vhathu vha si, vha no shandukisa dzi tshelede vha ri tshintshela nga tshelede i sa, i si ya vhukuma. Zwino ndi a fa, thanyela uri musi ndi tshi tshintshelwa tshelede ndi thome ndi i tshekulusa uri naa ndi ya vhukuma naa.

Ee zwi na vhundeme vhuhulu uri muthu a ḓiwane a khou vula bannga kha ngauri bannga i ya kona uri vhulungela tshelede yashu zwavhuḓi, ra si tshimbile ro tou fara gwama ḽa tshelede ngori musi ri khou tshimbila ro fara gwama ḽa tshelede zwi nga itea gwama heḽia ḽa xela kana ra ya ra tsweliwa ḽone. Zwino ndi zwi na vhundeme vhuhulu uri muthu a vule akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino ngauri namusi wo xedza garaṱa yau yo u bvisa tshelede u ya kona hafhu wa dovha wa iteliwa iṅwe tshelede yau ya ḓi vha yo vhulungea zwavhuḓi.

Ndi nga gidimela mapholisani uri ndi ye ndi wane afidavithi ya mapholisa uri nṋe ndo hangwa vhudzulo zwa vhudzulo kana nda gidimela ha masipala uri ndi ye ndi wane ṱhanziela yanga ya nthuni ya vhudzulo, uri ndi kone u ndi kona, ndi kona u thusiwa nga u vula bannga ya thu, ya ya ya, ndi kone u vulelwa akhaunthu ya bannga. Ndi nga ya mapholisani nda wana afidavithi kana nda ya ha masipala uri ndi kone u ṅwalelwa luṅwalo uri ndi kone u vula akhaunthu.

Hai ndi vhona bannga i si songo fanela uri bannga i re dzhiele masheleni ashu murahu vhunga ro vha ro vhulunga, ngauri zwithu zwa shishi zwi a itea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Zwi amba uri musi ndo vhulunga, ndi vhona uri hu na zwithu zwa shishi zwe nda vha ndi khou tou fanela u ita ngazwo zwino bannga a i faneli u ndzhiela, i tea u fanela u ṱanganedza uri nyimele heyi ine nda khou ṱangana nayo ndi yeneyo, a i tei u dzhia masheleni ayo murahu ngauri tshifhinga na tshifhinga tshi saathu swika, i fanela u mpha kana i mphe zwiṱukuṱuku zwe nda vhulunga nga tshetsho tshifhinga.

Maga ane ra fanela u a tevhedza ndi ri fanela u ya banngani haningei ha vha bannga vha ya vha ri, ra kwamana navho, ra i sa zwidodombedzwa zwoṱhe musi ri tshi shandukisa phi, ri tshi shandukisa phini dza apulikhesheni, zwino ri ri ri, maga ane ra fanela u a tevhedza ri tea u ṱuwa na zwidodombedzwa zwoṱhe zwo fhelelaho musi ri tshi shandukisa, hafhu futhi ra dovha ra shumisa zwithu zwo teaho. Ha ṱoḓea na na na dzi khophi dza basa dza zwidodombedzwa zwashu zwo fhelelaho.

Thi ḓivhi zwo uri ndi nga to ri, uri a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ya u dzhia garaṱa ya tshikolodo. Fhedziha maitele a ne vha a ṱoḓa ndi zwidodombedzwa zwa vhuṋe, vhubvo, na u na zwidodombedzwa zwa bannga. Uri vhone na hune vha shuma hone vhane vhone vha shuma hone, uri vha hola vhugai hone vha ḓo kona naa, u badela heyi zwikolodo tshine vha ḓovha vha khou tshi thoma.

Vhona uri dziṅwe dza dzi khaedu dze nda dzi ṱangana na dzo musi ndi tshi khou ḓadza fomo ya garaṱa, ndo wana ndi sa dzi pfesesi. Nahone dzo lapfa, zwiṅwe zwa zwi dodombedzwa ndi khou pfa zwi si zwavhuḓi, zwi sa pfari zwavhuḓi. Nda vhona uri zwiṅwe futhi hafhu, zwiṅwe na mi mu humiswa ha hone ha masheleni ha, a vha a sa pfeseseyi zwavhuḓi.

Muthu a ḓi lavhelese, a sedze uri e zwo zwine a khou zwi ṱoḓa, u ḓo zwi kona naa. Hone u ḓo kona naa, u lifha. A dovhe hafhu a ṋange garaṱa yo teaho, yo aṋwanaho na muholo wawe. Hune wa ḓo vha, hune a ḓo ri a tshi badela, a kona a ḓo i kona u badela he tsho tshikolodo. A dovhe hafhu a shumise na zwisusemi, na zwidodombedzwa zwo teaho musi a tshi nyaga u fulis, a tshi nyaga u ita khadi heyo.

Mbudziso heyi a thi kho to i pfesesa zwavhuḓi nga u to ralo. Fhedziha khumbelo ya garaṱa, ndi ya hone ndi zwi fhio. Zwa ndeme kha zwa kha nṋe ndi uri ndi ḓo kona na u badela musi ndi tshi khou ita i yo khumbelo ya garaṱa iyi ya tshikolodo. Honeha a, ndi ḓo zwikona naa? Honeha, maga ane nda fanela u a tevhedza ndi mafhio?

Maitele o vha o leluwa nga maanḓa honeha a sa dini, fhedziha vha ṱoḓo u tsheka, u sedzulusa, uri naa ini ni ya tendelwa naa, u vula heyi tshelede ya tshikolodo. Honeha ni a kona u dzhenisa naa, tshelede yo teaho? Honeha maitele, zwithu zwaṋu ni ḓo kona naa u lifha? .

Nga uri u ḓovha a khou ṱoḓa u vhea tshe, u vhulunga tshelede yawe a sa i bvisi, a sa i ṋuli, nga uri he yi yo ḓoweleaho yo u vhulunga tshelede, ri a kona hafhu u dovha ra ṱusa. Zwino a ri vha ri sa khou ṱoḓa hafhu, u ṱusa futhi.

Heyo akhanthu ya diphosithi, i shuma zwau, i a kona u dzhenisa tshelede tshifhinga tshoṱhe. Ni vha ni khou tou panga tshelede tshifhinga tshoṱhe. U fhiriswa o ṱwa no tou u, ende i ita tshifhinga tshilapfu ni ni sa khou ni sa khou dzhia tshelede. Ndi heyo yo u vhulunga, ni vha ni khou to vhulunga tshelede yaṋu zwavhuḓisa.

Ee, ri a kona, ndi a kona u dzula ndi khou ḓivha zwo uri ndi na masheleni anga e a vhulungiwa zwavhuḓi. Ane a ḓo thusa kha zwigede na zwiigede. Aya masheleni honeha, a kona hani, a ḓo nthusisa nga nḓila ḓe, hone zwo to itisa hani.

Yo musi ndi khou vha kovhela, musi vha tshi, vha tshi dipositha masheleni a vho, vha ḓo wana zwi tshi khou vha thusa uri vha ḓo kona hafhu u swikelela hafhu masheleni maṅwe, nga nḓila ya vhudele. Vha ḓo wana vho no takala, zwo no leluwa uri zwithu zwa vho zwono leluwa, zwi tshi khou lwela u tshimbila zwa vhuḓi.

Ndi uri u ḓo wana uri masheleni u ḓo wana o no engedzea zwavhuḓi. Honeha, o no vha na, o no ingwa nga maṅwe masheleni, a sala a tshi vho thusa zwavhuḓi. Wa wana zwithu zwa hone zwo no dzudzanya zwavhuḓi, zwo no vha nga ngomu, zwi tshi takadza hafhu mbilu yau.

Bannga i vhuyelwa zwavhuḓisa nga maanḓa, i vhuye i vhuyelwa nga masheleni manzhi nga uri i a kona u kolodza dzi tshelede dza ṅwaha, dza nga ṅwedzi nga ṅwedzi. Ya vha i khou vhuyelwa nga uri vha nga wana i tshi dzhia dzi rannda dza sumbe, kana rannda dza malo, kana rannda dza fumi, Ya wana i khou ri vhuyedzedza zwavhuḓi nga maanḓa. I tshi khou vhuyelwa nga maanḓa ngo uri vhunzhi ha vhathu vhane vha vho vula dzi bannga hedzo, vha wana vha na tshelede. Vhathu vha wana hu vhathu vhanzhi, ende i sala i tshi khou vhuyelwa zwavhuḓisa nga maanḓa.

Ngauri i thusa khwine ngauri ari tsha u ya hangei dzi banngani uyo wana langa masheleni ashu ri vho to shumisa yeneyi ine founu uri ri lange masheleni ashu zwavhuḓi ende zwi vha zwo no lelulwa.

Ndi u tika kana u phumula miṱodzi vhashayaho vha lilaho ndi wone mushumo wo leluwesaho une ra u ita kha miṱa.

Ndi uri pin nomboro dza musi ni tshi hola kana ndi zwidodombedzwa zwa vhune zwine nda fanela u zwi ḓivha zwine nda to ita musi ndi tshi vula akhaunthu ya bannga.

Ni ya kona u thembea kana vha kona uni engedzela masheleni vha ni themba, zwinwe hafhu na dzi dzi nzwalelo dzi a fhungudzea a dzi tsha ḓala ndi hezwo zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi zwavhuḓi.

Akhanthu ya banngani ndi fhethu hune vha kone u ḓi vhetshela tshelede hone ho tsireledzeaho hune vha ṱoḓa tshelede nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vha pfha vha khou funa ndi hafho ndi hafho ndi hone akhaunthu ya bannga.

Ndi u ndi u ndi u shandukisa nomboro ya bannga ndi tshone tshithu tshine tsha ita ho fhambananaho.

Ndi nga ḓi pfha ndi khwine nga maanḓa ngauri ndi a kona u vha hafhu na tshikhala tsha u kona u sengedza tshelede ye nda dzhia kana tshelede ye nda koloda ndi a kona u vha na tshikhala tshavhuḓi kha u kona u i lifha nga zwiṱuku nga zwiṱuku u swika ndi tshi fhedza.

Ndi uri musi ndi tshi khou badela iyo tshelede dzi nzwalelo dzayo ndi ndi ndi ndi nngafhani, ndi ṱoḓa u ḓivha uri nzwalelo dza iyo tshelede i musi ndi tshi khou i badela ndi ḓo vha ndo lifha nzwalelo dza vhugai.

Ndi nga muvhudza uri musi ni tshi khou hadzima tshelede honeha ni shuma hani lune na nga i lifha ni fanela u i lifha nga tshifhinga tshingafhani, ndi zwiṅwe zwa zwithu na u muvhudza uri honeha tshelede yanu ni fanela u i shumisa nga nḓila lwa vhudele.

Ndi nga ndi nga muvhudza uri mobile money ndi inwe ya tshelede yo leluwa tsesaho fhano ḽifhasini ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo leluwa u shumisa u musi vhatshi ṱoḓa ufha muthu vha tshi ṱoḓa u ita mini avha tsha ya banngani vha vho tou ḓi shumisela founu vha sendela muthu ane a khomu takalela tshelede.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓa u vhulunga masheleni nda dovha hafhu nda vhulunga dzi dodombedzwa zwanga zwa vhune na dzi dodombedzwa zwanga zwa pfhunzo.

Ndi nga humbula u vhulunga masheleni anga zwavhuḓi ḽo vula bannga ya u vhulunga nda vhulunga masheleni zwavhuḓi hafhu, nda dovha hafhu nda ya nda ṅwalisa wiḽi uri musi ndi tshi ṱuwa are kana ha itea kha nṋe nda fhedzisela ndi tshi tshavha shangoni muthu ane a anga kovhekana heyi tshelede ndi nnyi kana mugede na mugede waḓo kovhekana hezwi uri tshimbile yanga kana vha ḓo ya vhashumi dzhia heyi tshelede uri tshomelo yanga i tshimbile nga ngona.

Mbudziso yo thoma ndi nga thoma u vhudzisa uri honeha ri tshi khou badela ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai nga vhugai honeha nzwalelo dza hayi tshelede ine nda ḓovha ndi khou i badela ndi vhugai, nda dovha hafhu nda vhudzisa uri ee zwe zwo leluwa u swikisa hani khohumbela u ṱalutshedza uri lelusa hani u badela nga heyi nḓila.